Kuwuphazamisa ngendlela eziningi futhi ezingafani. Ungamisa ama-deadline emsebenzini. Ungahlala ungakhoni ukuthi u-athende amamithingi esuwabamba online, futhi ungashiyeka ngezinto eziyenzakalayo emsebenzini. Lokhu kubandakanya futhi amabhizinisi asathuthuka emphakathini. Uma igezi lingekho noma i-inthanethi ingekho, kuba nzima ukuthi abantu baqhumane futhi babone ukuthi kwenzakalani emphakathini. Phecelezi izisebenzi kwamele zikhone ukukhuluma zi-submit-e imisebenzi yabo, futhi zibe-updated ngokwenzakalayo emsebenzini. Ukungabi khona kwe-Wi-Fi or ingasebenzi kuyilimaza kakhulu noma kuyiphazamisa kakhulu imisebenzi yabo ngendlela ezingafani. Ukucishwa kwamafoni, ukucishwa kwama-laptop, noma ukuhlala ungakhoni uku-access-a imisebenzi ekhona noma ethunyelwe umphathi wakho.

Uma ibhizinisi lifuna ukukhangisa, kubalulekile ukuthi lisho indawo elikiyo, lisho ama-target walo amakilayenti, lisho futhi ukuthi kunani esitolo salo futhi injani. Okunye okubalulekile ukuthi litholakala kanjani, singachumana kanjani nalo kuma-social platforms, i-phone number kanye ne-email yayo. Okunye okubalulekile ukuthi lifuna abantu abangakanani, ingabe kubantu abadala, kungabe ku abantu abancane, intsha yasendaweni noma amanye amabhizinisi azo-invest-a kwibhizinisi lakhe. Okunye futhi okubalulekile ukuthi ufuna ibe njani, ingaba umculo, ingaba istori, ingaba izinto eziningi ezihambisana nalokhu yena akwenzayo, kepha okubaluleke kakhulu ukuthi ufuna abobani futhi ubafuna njani.